Izinto ezibalulekile okumele zicutshungulwe, ukuthi eyiphi indlela elula engasetshenziswa ukuze kuzokwazi ukuthi yonke imikhiqizo ifike ngokushesha kubantu abanokukhubazeka nokuthi nabo abanokukhubazeka bekwazi ukusizakala sihwebelane nabo, kungabi yikho ukuthi kuhwebelana abathile bodwa kodwa bonke abantu bekwazi ukuhwebelana kanye nathi.

Zingabasekela kakhulu abafundi abakhubazekile, abanokukhubazeka, ngoba uma kukhona abantu abakwaziyo ukubadlulisela imiyalezo abafana nabo, noma abezwayo ukuthi kusuke kukhulunywa, kuthiwani kungabasiza kakhulu ukuthi babe nogqozi lokuqhubeka namakhono abo bakwazi ukuy'philisa nabo.

Angeke akwazi owesifazane ukuwuthemba lo muthi lo ongaqinisekisiwe ngesayensi. Ngoba kusangenzeka bamunikeze umuthi kanti umuthi ozomlimaza uma uqhubele phambili ukugula okumphethe. Manje akumelanga awusebenzise lo muthi owesifazane.

Ukusebenza, noma ukuthatha ama-booster kubantu abadala kuyasiza ukuze bekwazi ukuthi bavikeleke emikhuhlaneni engababamba ngoba sebebadala. Izifo ziyathanda ukubahlasela bona ngoba sebebadala kodwa uma beyithatha yonke imigomo isuke ibekiwe ukuthi ayisetshenziswe kuyobasiza ukuthi bangasheshi bakhathale amalunga omzimba nemizimba yabo kodwa isebenze ngokuy'khandla.

Iy'nsiza angazisebenzisa uhulumeni ukuthi alethe omahambanendlwane bemitholampilo lapho abantu abangakwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ezizwa umuntu engaphilile akwazi ukuvakashela kulowo mahambanendlwane womtholampilo ukuze bonke abantu bazothola usizo njengabantu abasemadolobheni.

Cha, angikholelwa emithini yesintu nokwelapha kwendabuko, ngoba isikhathi esiningi imithi yakhona esetshenziswayo uthole ukuthi ayihloliwe ngabacwaningi abaseqopheleni eliphezulu nabaziwayo ukuba bayaziphasisa imithi ethile noma imigawulo ethile engakwazi ukuphilisa isizwe iphinde iphilise abantu ngoba esikhathini samanje sekunamagciwane atholakalayo ezintweni eziningi. So, impela nje angihambisani nalokho.

Ubuphofu bukuthinta kanjani ukufinyelela ezindleleni zokuhlela? Ngoba, ngoba owesifazane nje enenkinga zokuthi akanazo izingubo zokushintsha uma esesikhathini. Kubalulekile-ke ukuthi akwazi ukusebenzisa isilawuli nzalo esifana ne-implanon, ngoba i-implanon izokwazi uzothi uma eyisebenzisa akwazi kwesinye isikhathi ukuthi akangeni esikhathini noma ngisho engena kube ilezo zinsuku ezingafani nalezi ezijwayelekile futhi kuba isikhathi manje usemuhlelele ukuthola omunye umntwana.

Kubalulekile khona ukuthi abelaphi bendabuko nabelaphi basemtholampilo babambisane ukuze uma isiguli kade sibone umelaphi wendabuko sifike siphethe incwadi eshoyo ukuthi uphuma kumelaphi wendabuko kade emelapha okuthile, nokuthile, nasemtholampilo futhi ngoba umuntu mayekade engaphilile uphuma nayo incwadi eshoyo ukuthi ubengaphilile enenkinga ethile nethile bese ekwazi ukuthi athole imishanguzo angayisebenzisa.

Izingadi zesikole zingasiza, ngelikhulu iqhaza impela, ukuthi abantwana bekwazi ukuthola ukudla esikoleni ngokuthi kuzotshalwa iy'tshalo ezinomsoco ezobasiza ukuthi bekhaliphile ngisho ezingqondweni zabo kube lula ukuphendula imibuzo ney'ngqondo zabo zisebenze ngokukhaliphile.

Lezi iy'ngxoxo ezibangela ezimayelana nemingcwabo zingaxoxa lapho abantu uma behlangene abakhulile noma nalapho besakhula, bazi abantu ukubaluleka kwemingcwabo nokufihla nanokudlula kwemiphefumulo ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi abantu bakujwayele ukuthi kuyenzeka mihla namalanga ukuze uma sekwenzeka emndenini noma kwenzeka ey'hlobene zabo bengathuki kakhulu kodwa bamukele isimo esisuke babhekene naso.

Ukungabiyelwa kwezinkomo zigcwale emgwaqeni uma iy'moto zidlula, lokho kungabanga ukuthi iy'moto kube khona izingozi kungabi bikho komgwaqo ohlelekile kahle engenazo imigodi uma ihamba imoto nalokho kungadala ukuthi iy'moto zibe sey'ngozini uma umgwaqo unemigodi. Nokuthi uma umgwaqo ungasenawo ama-pothole, ama-humps.

Ukubheka umuntu ukuthi uphefumula kahle yini noma ngabe usaphefumula noma akusaphefumuli, ukumsiza umuntu, uma ecinana noma evalekelwa umoya.

Indlela yokuxhumana nomfundi nabazali bakhe ukuthi ufonele ekhaya kubo noma uye ezincwadini zakhe ubheke ukuthi ngaba alikho yini inombolo eyasekhaya, noma uye komabhalane uyobheka imininingwane yakhe. Uphinde futhi umntwana umsize ukuthi akwazi ukuphasa uze uthole inkinga yakhe bese ekwazi ukululama.

Ukuthi umphakathi ubhikishe, ubhikishele ukuthi abaphathi noma izikhulu zawo imitholampilo zikwazi ukuletha yonke imishanguzo edingakalayo phakathi nomtholampilo, ukuze usizo luzotholakala ngayo yonke indlela lukwazi ukuphilisa abantu, abantu bakwazi ukuphila ngokuthi iy'nsiza kusebenza sezikhona zonke ezanele ezidingakalayo ukuze abantu baphile ngoba uma zingekho iy'nsiza kusebenza imiphefumulo ayikwazi ukuhlengeka.

Izinto engathanda ukuthi abantu bazazi ngemishanguzo yengculazi ukuthi imishanguzo yengculaza, ungayisebenzisa nanoma ngasiphi isikhathi. Kodwa into ebalulekile ukuthi isikhathi oy'bekele ukuthi uyithathe ngayo kumele usigcine ngaso sonke isikhathi ngoba ekuhambeni kwesikhathi lihamba lihambe igciwane lingabibikho egazini. Kodwa lokho akusho ukuthi kubalulekile ukuthi uyekele imishanguzo, kumele uqhubeke uyisebenzise njalo njalo ukuze ngisho uthole izizukulwane izizukulwane zakho zingabi nayo isandulela ngculazi ngesimanga sokuthi imishanguzo iyayidlala indima yayo yokukuphilisa.

Engathola ukuthi une-COVID, ngokuba umphimbo wakhe ubuhlungu futhi uvalekile, nokuphefumula kwakhe akuphefumuleki kahle ngesimanga sokuthi kuvalekile nokukhwehlela. Ngalezo zimpawu kuyamkhombisa ukuthi uhaqekile i-COVID-19, kumele avakashele emtholampilo noma azigqume, agqume ngamanzi ukuze kuzovuleka umphimbo wakhe.